Ina hi ntolovelo wa hakela mali ya lembe na lembe hambiloko u nga tirhisi khadi ra xikweleti ntsena loko akhawunti yi tshama yi pfulekile hi ntolovelo mali leyi yi hakeriwa hi ku ti sungulela eka akhawunti ya wena leswaku u papalata mali leyi u nga ha anakanya hi ku pfala akhawunti loko u tiyiseka leswaku a wu nge yi tirhisi ku burisana na muhumesi wa khadi.

Ina hakanyingi u nga kuma ku tlheriseriwa mali leyi ringanaka xiphemu ya mali ya lembe na lembe ya khadi ra wena ra xikweleti loko u khansela khadi ngopfungopfu loko u khansela hi nkarhi wo koma wa tintswalo endzhaku ka loko mali yi hakeriwili va humesi hi ntolovelo va na nkarhi wa tintswalo hakanyingi kwalomu ka masiku ya thirty laha va nga ha nyikaka ku tlheriseriwa mali loko u pfala akhawunti.

Ina mali ya lembe na lembe ya khadi ra xikweleti ya hambana hi muxaka wa khadi hikuva mali leyi tlakukeke hakanyingi yi fambisana ni makhadi lama nyikelaka mimbuyelo ya premium hakelo ni swipfuno kasi makhadi lama nga ri ma nga ri ki na mali ya lembe na lembe yi ntolovelo ma nyika mimpfuno yitsongo swiyenge swo hambana swa makhadi ya xikweleti ku fana na makhadi ya ntolovelo ya premium na ya hakelo swi na swivumbeko swo hambana swa tihakelo leswi kombisaka swihlawulekisi swa wona swo hambana na xisekelo xa vaxavi lexi kongomisiweke.

Khadi ra xikweleti ra mali ya lembe na lembe ri nga nyika mimpfuno yo hambana ku katsa ni minongonoko ya hakelo leyi antswisiweke mimbuyelo ya maendzo ya premium EG ku nghena eka ndhawu yo wisela eka yona erivaleni ra swihahampfhuka ndzindzakhombo wa maendzo vukorhokeri bya vahlayisi va vaendzi tinhla ta hakelo ya xiyimo xa le henhla kumbe cash back swiendlakalo kumbe mintokoto yo hlawuleka.

Loko u hlawula khadi ra xikweleti tlhela u ehleketa hi mikhuva ya wena yo tirhisa mali, tipakani ta timali, nkucetelo wa xa xikweleti ku amukeriwa ka khadi EG maendzo ya matiko ya misava leswi swi pfuneta ku tiyisisa leswaku khadi ri fambisana na vutomi bya wena na xiyimo xa wena xa timali.

Ndzi nga endla swipimelo swa ntswalo xivumbeko xa ku hola hakelo xivumbeko xa tihakelo swi nyikiwo swo nghenisa na ku tlakusa vukorhokeri bya vaxavi bya muhumesi wa khadi swilo leswi swi nga khumba swinene ntokoto wa mina wa khadi ra xikweleti.

Mali leyi saleke ya khadi ra wena ra xikweleti yi lawuriwa hi swipimelo na swipimelo swa ntwanano wa wena wo karhi wa khadi ra xikweleti na mudyeleki wa wena naswona nkucetelo wa yona wu tlhela wu khumbeka hi nawu wa swikweleti wa rixaka NCA lowu lawulaka ndlela leyi xikweleti xi nyikiwaka na ku tirhisiwa ha swona.

Akhawunti ya wena yi ta default loko u hundza eka tihakelo timbirhi kumbe tinharhu.

U fanele ku va na vumbhoni bya adirese na contact na ID na proof ya muholo na ntirho.

Ahe ndzi twe hi ta khadi ra xikweleti eka xiyanimoya leri hetisekeke eka vatirhi va vukorhokeri bya mfumo vo fana na wena leswi u nga na nkarhi wo leha u tirha eka xiyenge xa mfumo ndzi ehleketa leswaku khadi leri ri nga vuyerisa hakunene u nga ha faneleka ku kuma mimbuyelo yin'wana leyikulu yo tanihi hakelo ya cash back tihakelo ta le hansi kumbe u nga ri na mali ya lembe na lembe swihunguto swo hlawuleka kumbe swi nyikiwo ku va na khadi leri swi nga ku pfuna ku lawula timali ta wena ku kuma hakelo ni kuma mimbuyelo yo hlawuleka plus swi nga va ndlela leyinene yo aka xibalo xa wena xa xikweleti xana u ehleketa yini.

Ina ndzi nga vutisa leswaku i yihi mimpimo ya ntswalo na tihakelo xana mpimo wa overdraft i yini xana ndzi nga hakela njhani mali yo tlula mpimo xana ku na swibalo swa tlula swo tlula mpimo xana swi ta khumba njhani xibalo xa mina xa xikweleti.

Kokwana u fanele u humesa mali ku pfula akhawunti ya mudende hikuva i xilaveko xo sungula xa deposit-i a wu nge swi koti ku humesa mali ya wena hinkwayo hikuva tiakhawunti tin'wani ti na milawu yo fana na swilaveko swa mali leyi saleke ya le hansi kumbe swa ku humesa mali ka ha ri na nkarhi leswi pfunaka leswaku mali leyi u yi hlayiseke yi kula leswaku u ta huma pension.

Akhawunti ya le bangi leyi rhandzekaka yi nyika swipfuno swo fana na ntswalo wa le henhla tihakelo leti tshikiweke vukorhokeri bya nkoka hakelo yo hlawuleka.

U nga kambela akhawunti ya wena hi ku tirhisa vumaki bya le bangi bya le ka inthanete epe ya vumaki bya ya ti-cellphone ATM ku bangi hi riqingho ku endzela rhavi ra le bangi.

hi ya akhawunti ya le bangi ya xisekelo kumbe ya mali ya le hansi leswaku yi olova ni ku sirheleleka swi nga pfuna eka ku cinca ku hlayisa mali na ku aka matimu ya xikweleti.

Ku pfula akhawunti ya le bangi u ta lava ID leyi tirhaka vumbhoni bya adirese deposit yo sungula loko swi laveka vuxokoxoko bya munhu hi xiyexe.

Pfala tiakhawunti leti nga tirhisiwangiki ku papalata tihakelo na makhombo lama nga va ka kona ya vuhlayiseki na ku hlayisa timali ta wena ti hlelekile.

Tibangi ti nga ha hakela mali endzhaku ko humesa mali loko swi boxiwile eka swipimelo swa akhawunti kumbe loko tihakelo ti hlengeletiwile ku nga si pfala.

Hikokwalaho ka deposit leti nga cinciki ti nyika ntswalo lowu nga cinciki khombo ra le hansi na ku hlayisa mali hi ndzayo na mbuyelo hi ku famba ka nkarhi.

Ku pfala akhawunti ya wena eka Capitec ABSA kumbe FNB endzela rhavi ra bangi hi xiviri nyika vuxokoxoko bya ID na akhawunti leyi tirhaka rhumela xikongomelo lexi tsariweke kumbe u tata fomo yo pfala ya bangi tiyisisa leswaku mabindzu wa hina wahi lama nga si endliweke ya endliwa kuma xitiyisekiso lexi tsariweke xa ku pfala akhawunti.

Vanhu va hlayisa mali leswaku va hakela swikweleti leswi nga languteriwangiki va hlayisa ku tshamiseka ka timali va papalata swikweleti ni ku tiyisekisa leswaku ku hakeriwa mali eka swa xihatla.

leyi nga cinciki u mali ya wena ku ringana nkarhi lowu vekiweke u kuma ntswalo ivi u yi vuyisa hi nkoka lowu engetelekeke eku heleni ka nkarhi.

Ku humesa mali ni ku susiwa mali leyi u yi hakelaka swi nga ku heta matimba ni ku ku khomisa tingana ngopfungopfu loko a wu langutele ku kuma mali hinkwayo swi nga ha titwa onge u lahlekeriwe kumbe ku hunguteka ka mbuyelo wa wena lowu languteriweke leswaku u nga ha khumbaka ku tshemba ka wena eka nhlangano wa swa timali.

Akhawunti ya bindzu yi pfuneta ku hambanyisa timali ta munhu hi xiyexe na ta bindzu yi olovisa vufambisi bya timali na ku nyika mfikelelo eka swihlawulekisi swa le bangi leswi kongomisiweke eka bindzu.

Swivangelo swo pfala akhawunti ya le bangi a swa ha laveki ku cinca ka tibangi tihakelo ta le henhla vukorhokeri byo biha swi swivilelo swa vuhlayiseki.